Uma ungumuntu omusha usebenzisa izinkundla zokuxhumana, kumele uqaphele futhi uphephe. Abantu bayaduka, bayalahleka, abanye batholakala sebeshonile. ngenxa yezinkundla zokuxhumana, ngakho-ke kubalulekile ukuba uqaphele ukuthi indawo okuyo ngaleso sikhathi awuyivezi, okwesibili inombolo kamazisi, ucingo kanye nekheli akuzo izinto ohamba uzibhala noma ngabe yikuphi. Lokho , nanokuthi uma ngabe ufake izithombe nezinye izinto uqaphele ukuthi ufaka ini ngoba kokunye izigebengu zinga sebenzisa lokhu ukulandela zize zikuthole .

Imidlalo yeshashalazi kanye namavidiyo amafishane aqotshiwe yizona izinto ezingasetshenziswa.

Uma ungumfundi wesikole miningi imidlalwayo edlalwa kepha engangiwuthanda mina umdlalo webhola lezandla, odlalwa ngamantombazane. Lapho sasidlala khona umuntu agxumagxume, atshakadule kube mnandi kube njeyaya enkundleni kube mnandi kuze kuculwe nokuculwa. Ngaleyo ndlela le umuntu wayeze afise ukuthi ngathi kungasheshe kuse umuntu azoya esikoleni ngoba nakhu uyazi ukuthi mase kuphume isikole sizohamba siyodlala.

USizwe ungumuntu osheshayo ukuhluthuka umphefumulo, ngakho-ke ngelinye ilanga sasidlala ngalo nesinye isikole, wasuke wathukuthela kakhulu, wagcine eselwa eshaya omunye wey'ngane eziphuma kulesi esinye isikole. Lento eyenzeka yenza ukuba singaphathekile kahle sonke nje singabafundi. Sakwazi ukuhlala naye phansi, simbuze ukuba inkinga ikuphi futhi sikhulumisane naye sibone ukuthi singamsiza kanjani.

Yebo, kufanele afakwe ezikoleni ngoba kunezingane ezinekhono lokudlala lemidlalo futhi ezikhombisa intshisekelo kakhulu. Kuna lentshisekelo eziyikhombisayo emsebenzini yesikole kanye nemidlalo la kufike kuthintwane khona. Kunezingane ezingathandi ukuthinteka. Ngakho-ke ukuze, ukuze wonke umuntu, ukuze wonke umuntu athole ithuba lokwenza into ayithandayo futhi emjabulisayo, kufanele kuhlukaniswe imidlalo ngaleyo ndlela kuzoba khona abadlala imidlalo abathintana kuyo bese kuba khona laba abadlala ama-video games.

Ezemidlalo zibalulekile njengoba nemfundo nayo ibalulekile. Uma ngabe sizo kuqhathanisa, kukhona okuzosalela emuva. Kanti uma kusalela emuva okukodwa nalokhu, okunye kancane. Kufanele ukuthi ezikoleni ezemidlalo zinakwe njengoba nemfundo , akusiwona wonke umuntu ozophiliswa imfundo, mhlawumbe kukhona abazogcina bedlala ibhola, kukhona abazogcina bengothisha. Ngakho-ke kufanele wonke umfundi athole ukunakeka ngendlela .

Imvamisa ezikoleni kuyaye kunakwe imidlalo enabaxhasi abaningi kakhulu, okuvamise ukuba imidlalo yabafana okungaba yibhola, bese kuthi loku kwamantombazane kunganakwa kuthatheke kancane. Kanti uma uhulumeni nezikole zingabambisana ekwenzeni ukuthi imidlalo yabafana neya mantombazane inakeke ngezinga elifanayo, loko kungandisa inani lamantombazane asemidlalweni eminingi. Njenga manje imidlalo yamantombazane ngisho esezingeni eliphezulu ayinakiwe njengemidlalo yabafana. Lokho kudala uqhakeko phakathi kwabafana .

Lapho engakhulela khona kwaku nendawo, kwaku nezindawo lapho kwaku hlanganiswa khona izingane zidlale imidlalo eyahlukahlukene. Yilapho okwaphuma khona abadlali ababalulekile, abadlala ibhola kanye namantombazane adlalela adlala i-netball. Kwaze kwafinyelela ekutheni abanye babo begcine sebedlalela iqembu lesizwe okukhombisa ukuthi kubaluleke kangakanani ukuhlanganyela ndawonye nenze into eyodwa niwumphakathi.

Indlela esingayisebenzisa ukuze sikhombise izivakashi zethu zakwamanye amazwe amasiko ethu ukuthi, njalo makuzoba nemidlalo lapho kuzo hlanganyela khona abantu abaningi, kube khona indlela yokuthi siqale siqhakambise amasiko ethu nemvelo bese kuyima kudlalwa. Ngale sikhathi umdlalo ulokhu uqhubeka kuloke kuvezwa kancane kancane nakumabonakude kuvezwe kancane izithombe ezempilo yethu yesintu.